Ndi zwiḽiwa zwi ngau vhuswa na ṋama ndi zwone zwiḽiwa zwine zwa nekedzwa nga maanḓa vhaeni kana raisi na zwithu zwo fhambananaho.

Zwiambaro zwine zwa ambarwa ndi miṅwenda ndi zwone zwiambaro zwa zwa lushaka zwine ndi vha ri kho tevhelela mvelele ya hashu ya tshivenḓa.

Ndi malungu a no ambariwa kha mukulo ama a dzi sekeḽe ane a ambara kha mukulo na kha zwanḓa.

Vharangaphanḓa vha khethwa nga vho-makhadzi kana nga dzi ṅanga dza dza hanefho kha ḽeḽo shango.

Zwivhaswa ndi zwithu zwi ngaho matshekasi, pharafini ndi zwone zwithu zwine zwa shumiswa nga maanḓa hu kho vhaswa mulilo.

Ndi hemmbe dza ṅwenda na marukhu ane avha na ṅwenda nga ngomu na miṅwenda yone iṋe.

Ndi zwiḽiwa zwa musalauno ngori ndi zwiḽiwa zwine hu vhona zwithu zwinzhi zwiswa zwine a vha zwiḓivhi zwino zwa sialala hu vha ho ḓalesa zwiḽiwa zwine ndi zwa kale zwo ḽiwa nga vhathu vha kale zwino zwa zwino zwivha zwi na zwithu zwinzhi zwiswa ende zwi vha zwi na mutakalo.

Ndi a u bika miroho na dzi bom vho hola miroho yo nga u fhambanana na zwiḓammba ndi zwone zwine zwa vha na khaedu vhukuma ngori a ho zwithu zwinzhi zwine a zwi a zwone zwine vhathu vha zwikona vhathu vhanzhi zwi a vha balela.

Ndi ya mbingano ine ndi ya tshivenḓa ine ndi takala ngori hu vha ho ambariwa zwiambaro zwa miṅwenda na zwithu zwine zwa itiwa asi zwithu zwo dina hu vha hu khou shumiswa zwithu zwa tshivenḓa na zwiḽiwa huḽiwa zwa tshivenḓa zwa tshikale.

I lugisiwa nga u to bangiwa kana ya to bikiwa tshivenḓa nga maanḓesa vha tea u bika nga maanḓa nga tshivenḓa ine a i ṱhaṱhiwi vha i bika nga nḓila ya tshikale.

Zwi tea u sumbedza uri a zwi ngo sumbedza uri hoyu muthu zwi u sumbedza muvhili wa muthu kharali hu tshi pfhi ndi rogo i tea u vha ya swika milenzheni lune unga si vhone bodi ya muthu.

Ndi miṅwe miṅwenda na tshikete zwo rengiwaho nga vho ra makone ono shuma u runga zwiambaro zwa sialala.

Zwi a dzhia ḓuvha ḽoṱhe ngori huna zwinzhi zwine zwi ṱoḓa tshifhinga tshi lapfu u zwi ita zwiṅwe zwi a i ngaho u vhibva ndi ngazwo zwi tshi nga dzhia ḓuvha ḽoṱhe.

Hai ngori hono ḓala zwithu zwiswa vhathu vha tsha bika nga nḓila ya kale vho bika nga nḓila ya tshizwino zwino ma bikele a sialala ya tshikale ha tsha shuma.

Ndi maipfi a ngori a nonga vho maybe, ndi one maipfi ane vhathu vha shumisesa nga maanḓa a tshikhuwa.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza uri a ḓi wane a khou ita vhu ḽoyara kana vhudededzi ngori ndi zwone zwithu zwine maḽoyara a kho ṱoḓea nga maanḓa ngori na vhathu vhanzhi vhane vha khou ita milandu ha dovha uri na vhana vhanzhi nga kho bebiwa zwine zwi ṱoḓa uri hu tovha na vhadededzi vhanzhi ndi zwone zwine nda nga mu ṱuṱuwedza uri a ite zwone.

Ndi ya u ṱavha ngori vhathu vhanzhi a vha ḓivhi nga u ṱavha ende na huna ḓivha zwakale ndi zwone zwithu zwine vhathu vha hulwane vha kalaha vha zwiḓivha zwine zwi nga ni thusa arali u tshi ita dzithero dzi nga ho history.

Zwi a vha ṱuṱuwedza uri vha ḓi wane vha tshi kho ambara nga nḓila ine zwi ḓo vhona muvhili wavho vha ambare lune lwoṱhe lwo fhelelaho ndi zwone zwine zwi zwi ita uri zwivhe khwine.

Ndi a u ambara zwikipa zwihulwane na ma na zwi na zwirukhukhu zwiṱuku ndi yone fesheni ya tshizwino ine tshitshavhani tsha tsha nga hafha hashu i khou amba riwa.

Ndi tshiḓammba kana muroho na vhuswa na ṋama, zwi ya nga u fhambanana uri ndi vhaeni vho ḓo ita mini mara vhunzhi ha vha fheswa tshiḓammba.

Ndi tshifhinga tshi a hu na mutshato wa hashu nda nda ambara hemmbe ya miṅwenda ndi tshi khou fanelwa vhukuma nda pfha ndi wo takalela sialala ya hashu, ndi he nda ḓi kukumusa nga maanḓa.

Ndi nga vha livhuwa nga u vha viela mbudzi ndi zwone zwine nda nga vha livhuwa ngazwo na u shela fola fhasi na uri ndi khou livhuwa nga maanḓa vhadzimu vha vhashu vho thusa vho vulela dzi nḓila.

Ndi ya u ima getheni ha poselwa dzi tshelede uri vhathu vha kone u dzhena, ndi yone mvelele ine ya zwelwa kha dziṅwe dzi tshaka dzi tshaka nnzhi dzi shumisa.

Ndi ya uri vhathu vhoṱhe vha vha vho sedza kha iwe tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha itea vhathu vha sedza kha iwe, ndi zwone zwine vhathu vhanzhi a vha a zwi ṱoḓi nga maanḓa uri tshiṅwe na tshiṅwe hu vho tshekelwa iwe ha sokou itea tshinwe tshithu tsha vhuḓi vhasedza iwe.

Ndi zwiambaro zwingaho miṅwenda na zwiambaro zwa zwa sialala.

Hai vhaswa vha zwino a vha tsha ambara zwiambaro zwa sialala na zwa vha vho ambaresa zwa musalauno and zwi songo fanelaho zwine a zwi ṱhonifhei a si zwo ṱhonifhea.

Ndi zwiambaro zwingaho marukhu malapfu na zwikipa zwo thivhaho muvhili woṱhe kana miṅwenda ya sialala ya dzi hemmbe dzedzi.

Ndi zwiambaro zwingaho zwikete zwiṱukuṱuku zwo no tou shanduka ngori miṅwaha i khou ḓi ya i khou ḓi ya vha vhana vha musalauno a vha tsha ambara zwithu zwihulwane zwo no nga dzi rogo.

Vha tea u dzhiwa nga vho lovhelwa nga vhabebi vha tea u dzhiwa nga makhulu kana mashaka a tsini, vha vha alusa ngori vha nga si dzule vha nga si dzule vha vhoṱhe.

Ndi ya uri u tea u wanelwa muthu ane a vha murathu kana mukomana wa mufu.

A nga tikedzwa nga u sumbedzwa uri hu na vhathu vhanzhi vhane na vho vho lovheliwa mara vha khou ḓi tshila zwine zwa ḓo muṱuṱuwedza uri a sa nyame.

Zwi songo fanelaho ndi zwa uri alwe na vha ha muṱa vha vha munna wawe ndi zwone zwi songo teaho zwine ha tei uzwi ita hezwo.

Ee tshi hone tshifhinga tshilapfu vhukuma tshine a tea u dzula a sa athu u wana muṅwe muthu ngori ndi milayo ya sialala ya tshivenḓa na ya dziṅwe dzitshaka nga vhuphara.

U tea u ambara nga nḓila yo yo thivha muvhili woṱhe o ambara zwiambaro zwitswu ngauri ndi tshi sialala tsha tsha tsha vhoriṋe tshine u tea u to ralo.

Ndi vhurereli ha zwithu zwa sialala na zwa vhaṅanga uri vhathu vha ḓi ṱumanise ngazwo nga maanḓa vha zwi dzhiele nṱha ngauri ndi zwa ndeme vhukuma.

Ndi mishumo i ngaho u ṱanzwa dzi phuleithi, u kiḽina nnḓu na u rumiwa nga maanḓa nga maanḓa u rumiwa.

Ee i hone mishumo ine ya tea u itiwa nga vhafumakadzi fhedzi ende vho fanela ngori ndi vhone vhane vha i konesa nga maanḓa zwingaho u kiḽina dzi nnḓu, u ṱanzwa dzi phuleithi, u bika.

Mushumo wa khotsi ndi u ṱunda u vuwa nga matsheloni u tshiya u shuma wa shumela muṱa wau kharali hu iwe khotsi ndi iwe ṱhoho ya muḓi.

Ndi zwithu zwingaho u kuvha u ṱanzwa dzi plate u bika ndi wone mushumo wa mme muṱani.

Ndi zwa uri muthu a tshe muṱuku wa ntshiwa goni vhaṅwe vhathu a vha tendelani nazwo.

Ndi zwithu zwingaho u phasela fhethu hune ha tea u phaseliwa hone na u shumisa tshinefu na maḓi wa phasa wo wo wo tou pfuṋa tshisenga.

Ndi ya uri vha ḓiṱhogomele nga maanḓa vha songo ita zwa vhatukana vha tshe vhaṱuku, uri vha kone u ṱhogomela muvhili wavho na uri vha songo ita zwithu zwobvaho na u ḓitsireledza.

Ndi u ḓihudza na u ḓi imelela sa lushaka lwa vhavenḓa nga u shumisa luambo lwashu na u tevhelela vhurereli hoṱhe na zwithu zwoṱhe zwa sialala.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngauri luambo ri nga si laṱe luambo lwa hashu lune zwa ḓo sia uri vhana vhashu vho muṱuku vha sale vha si na vha si tsha ḓivha luambo lwashu ende vha vhavenḓa.

Ndi thoma nga u to bika gwengwelele ḽo fhelelaho nda ṱanzwa nda vhilisa nda vhilisela thungo nga bodo nda fhedza nda kona u panga bodoni heiḽa ine nda bika ngayo gwengwelele nda bika hanefhaḽa nga ngomu nao zwa kona u vhibva.

Ndi zwiḽiwa zwi ngaho tshiḓammba na zwiḽiwa zwi ngaho mukusule nazwo zwi ngaho mashonzha.

Ndi thoma nda tou a vhilisa nda shela maḓi manzhi nda a boiḽa u swika a tshi to ṱhukhukana then nda kona u thoma u bika ndi tshi shela zwithu zwine nda shela.

Ndi zwithu zwingaho dzikhali dza u bika ndi zwone zwine vhaswa a vhatu zwishumisa maḓuvhano.

Vha nga ya kha dzibugu dza kale na u dzula navho fhasi vha to ita tshikolo tshine tsha vha tshi kho to gudisa vhaswa u bika zwiḽiwa zwa sialala vha vha gudisa tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi zwiḽiwa zwi ngaho mafhi, na zwi na mitshelo na miroho ndi zwone zwithu zwine zwa sia vhathu uri vha vhe vha na mutakalo nga maanḓa.